E go fa bokgoni jwa go akanya ka bonako le go dirisana le batho, re kana ra e baaya gore ke team work. Mme e go fa selo sa gore o itse go tsenela dikgaisano tse di faroganeng.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokotsa go tshameka ka nama ka ntlha ya gore nako e nngwe o fitlhela e le gore wena o tlhoka nako ya gago, ga o batle go ikopanya le batho. Ka ga jalo o kgona go tshameka metshameko e farologaneng mo founung.

League of Legend ke tsone metshameko e le gore e na le dikgaisano tse di tseneletseng. Ebile e ka dira gore le yone tlhaloganyo ya motho e bereke ka bonako o le motho o nagane ka bonako.

Ka motshameko ya bosigo ka ntlha ya gore go na le boikhutso, batho ba bantsi ka nako eo ga ba tshameke. Ebile o fitlhela data ya teng e le ya mahala.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo ka go re ruta botsala, go re ruta go akanya ka bonako le go re fa boikhutso e se teng bogologolo ka gonne thekenoloji e ne e sa tlhabologa thata. Fela jaanong batho ba ka tshameka mmogo le ba bangwe mo mafatsheng otlhe ka bonako.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di akaretsa go ka gana thata, go senya nako le go kopana le batho ba ba sa itseweng ba ka go tsietsang. Go nna o bolokegile o tshwanetse go laola nako ya gago, o seke wa abela batho tshedimosetso ya gago ya sephiri le go tshameka metshameko e e nang le botsogo.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne inthanete e tla be e seyo. Metshameko e e leng bonolo go ka e fitlhelela, ke e sa jeng data e ntsi jaaka Candy Crush kgotsa eight Ball Pool.

Bonolo le go atameleng gonne jaanong o ka tshameka metshameko e ntsi ka mogala wa gago kgotsa computer-a. Ga go sa tlhokega go reka didiriswa tse dintsi tse di kwa ntle go tshameka mmogo le ba bangwe. Didiriswa tseno di bontsha gore motshameko le kwa legaeng le le kwa mafelekeng o ka tshameka le tsala ya gago a le kwa lefatsheng le lengwe. Mme go nna monate le go gaisa, metshameko e na le ditshwantsho tse di nonofileng le ditiriso tse . Gape go na le dintlha tsa go bona gore ke mang yoo tshamekang thata, go nna mo e-sport metshameko e e dirile gore go nne le dikanego tsa setšhaba tsa go tshameka. Batho ba kgona go duela madi ka go tshameka thata ebile le go fenya.

Ke rata metshameko ya seileketeroniki ka gonne ke kgona go bona bokgoni jwa go bona le seabe mo dialong tse di utlwalang, gape ke itumelela go bona ditshwantsho tse di monate le go utlwa mmino o molemo o tshamekang. Se ke se ratang thata ka metshameko e, e thusa go ikhutsa le go lebala mathata a letsatsi fa ke rileng ke ikutlwelela mo metshamekong, ke ikutlwa ke le mo lefatsheng le lengwe.

Fa ke nagana filimi e kgolo e ke e ratang thata ke nagana tsela e e botlhofo. Filimi e godisa maikutlo a a farologaneng a supang matshelo a batho, gape ke rata ditshwantsho tse di monate tsa mmino o molemo. Se ke se ratang thata ke gore filimi e thusa go ithuta le go lebala mathata a, fa ke lebeletse filimi ke ikutlwa ke le mo lefatsheng le lengwe.

Leboga fa ke tshameka metshameko ya inthanete e seng kgaotse. E tsaya nako ya me e ntsi, mme e na le ditlamorago tse di maswe mo matshelong a me 'tsatsi le letsatsi. Go ka ama dithuto kana tiro ya me, motshameko o ke o ratang thata ke wa go lwela maemo le go bopa setšhaba ke a go rata ka gonne o neela botho le tirisano mmogo. O mpontsha botlhokwa jwa go se ipone fela mme le go buisana le batho ba bangwe gape o na le ditshwantsho tse di monate le tsela e o ikutlwang o le mo lefatsheng le lengwe.

Metshameko ya mo computer-eng e tlhoka data gore e bereke ka gonne e tsenya batho ba le bantsi ba ba tshamekang mmogo ka nako e le nngwe. Fa o batla go tshameka metshameko eo o tlhoka data internet e nonofileng le sengwe se o ka tshamekang ka so ne jaaka cell phone kgotsa computer-a.